Papadi e ke e ratang ya ho ikwetlisa ke di-aerobics. Di-aerobics di etsa hore o ikwetlise mmele kaofela o tloha matsohong le ho isa maotong ebe e thusa hape le sefuba le ho fokotsa mpa ha ke etsa di-aerobics ke di etsa hararo ka beke mme ke fumana hore ebile di ya kgatholla di etsa le mmele wa ka o dule o le mafolofolo.

Sehlopha sa ka ha se ka fetola lebitso nke ke be ka tswella pele ho se tshehetsa. Ke se tshehetsa ka lebaka la history moo se tswang teng le ka moo ke ikamahantshintseng le sona ka teng. Ha ke ya kgotsofalla haholo seo sehlopha sa ka se se entseng hobane ho tshwana le hore ke sehlopha se setjha ho nna.

Dipapadi di bohlokwa haholo hobane di etsa mmele ya rona dule e le mafolofolo mme ke nako eo re ka kgonang ho ithabisa ka yona ke nako eo re ka kgonang ho kopana le batho bao re ba ratang. Ke nako e leng hore re le malapa re ka tswa mme ra lo fumana nako ya ho phomola.

Ho bonolo haholo o ya marangrang mme o fumane leqephe la eSports ha o fihla leqhepeng leo la eSports o ngodisa mabitso fane nomoro ya mohala mme o nto kgetha papadi eo o e ratang ka morao ho moo o so qetile mme e tla o neletsa dipapadi tse fapa fapaneng mme o tla kgetha ho tswa ho tseo tse o di .

Ha ke motho ya atisang ho bapala dipapadi mohaleng wa ka ena papadi tseo ke di bapalang mohaleng wa ka hobane ke hlokometse hore di nka sebaka se hole mohaleng mme di etsa le hore ke fihle ka nako e telele.

Ke bona re na le bokamoso bo tjhatsi ha rena le mokwetlisi a tswang mose ho mawatle. Bakwetlisi ba rona ha ba so fihlelle boemo boo ba ka kgonang ho nkana di molemo re e re ikwetlise re itokisetsa bakwetlisi ba rona. Ha o sheba hona jwale re ka ba na le bakwetlisi ba tla lokelang ho nka sehlopha sa naha ba se ise pele bakwetlisi ba bararo kapa bana ba sentse ba lokile and re matsohong a matle ha re na le bakwetlisi ba mose.

Ho sehlopha seo ke se latelang ke na le dikipa tse tsheletseng sa tsona mme ke na dinepe kena manamiswa tseo ke di manamisang koloing. Ke na le flaga ya sehlopha seo ke nang le di flaga tse pedi mme ha ke ya papading ke ye ke babatse ka tsona mme ka tlung ya ka ke na le mohala o nang le flaga ya sehlopha seo ke se latelang fe.

E be le ka mokgwa o sehlopha se bapetseng ka teng sa banna se amohelwa hantle hobane ka nako o se sebedisitse hantle. Dilemo tse fitileng re bone sa bomme PSL itekile se bapale hantle. Ha ke hopola hantle ha ba win-a mohope wa World Cup kwana ba ile ba na utlwa hantle mme ba amohelwe hantle sa bontate papadi ya bona ka nako e kgolo le e nyane ba kgotsofatsa setjhaba mme ke ka hoo batho ba bangata ba neng ba na le tjantjello ya ho lo se amohela.

Ha re no ba baamohedi ba batle ba sekolo se seng hobane boemo ba rona ba dipapadi ha bo botle haholo mme jwalo ka ha e le sehla sa mariha le bojwang le bona ha ba so be botala mme ha re na disebediswa tse nepahetseng.

Sebapadi seo ke se ratang sa papadi ya bolo ke Bhodlela Nkosinathi Sibisi o bapala morao wa sehlopha Orlando Pirates ke sebapadi se mbapallang hantle haholo mme se kgona ho nka karolo ka ho etsa bonnete ba hore di thibela batho ba bapallang pele ba kgahlanong le Orlando Pirates hore ba hlasele sehlopha sa Orlando Pirates mme ke moetelli pele hobane ke mokaptene hape sehlopheng sena sa Orlando Pirates.

Bophelo ba ka bo ile ba ba bobebe hobane batho ba bangata ba rata boemo ba ka ba ho ba poet ba rata le dithotokiso eo ke di etsang mme ba utlwisisa le puo eo ke di etsang ka yona hobane ke etsa ka lapeng e leng ya Sesotho.